Iimpawu eziqhelekileyo ezibonisa ukuba iyeza linobungozi okanye alikho semthethweni kukuba kunokwenzeka okokuba iyeza elo lingabi nalo igama lekhampani, lingabi nayo ideyithi umhla wokuphelelwa kweyeza. Lingabi nazo iinkcukacha ezidingakalayo ezifana nokuba kutshiwo okokuba iskali seyeza lingakanani, singakanani, okanye iyeza elo lilungele abantu abangakanani, linobungozi kangakanani. Nokuthi lingavezi ukuba iyeza elo lenziwe ngantoni, nokuthi kungaveli ukuba linobungozi kangakanani na xa uthe walisela ngaphezu koko, komlinganiselo lowo owunikelweyo. Zizo ke izinto eziye zibonise okokuba iyeza elo alikho semthethweni.

Kwelaa xesha lethu lemfundo izinto ezininzi zazingekafumani nangoku kodwa sasinayo, sasinalo igumbi elaliye lihlale livuliwe linoncedo lokuqala apho kwakukho umfundi. Ndikhumbula kakuhle uba umfundi wakhona kwakunguSipho oyena weye kwibanga leshumi, owaye kwazi ukuba ancede abafundi xa benengxaki ngoncedo lokuqala, kakhulu kwa 'bantu bathanda ukuwa. Kwakukho intombazana eyayithanda ukuwa xa kutshisa, kukho nabanye ke ababe nezigulo zabo ezithile ukufana noba mhlawumbi xa kutshisa uphathwe yintloko okanye ulunywe sisisu. Kulapho ke sasiye sisiwe khona, siyolaliswa khona. Kwakukho nebhedi ke apho, apho uye ufike ulale ebhedini kube sekusiza ke lo mfana ekuthiwa ngoSipho. Afike akunikeze ke olu ncedo lokuqala encediswa ziititshala.

Amayeza endandiwafumene kwakuliyeza lokusela neyeza lokuhlamba ubuso. Apho ke kwakuthiwe mandisele amacephe amathathu kanye ekuseni, kube ngamacephe amathathu futhi emini, kube ngamacephe amathathu xa ndilala iintsuku ezisixhenxe. Kulapho ke ndaye ndabona umohluko kakhulu kwisigulo endandinaso ndanyangeka futhi. Ndandiye ndihlambe ke futhi, ndithathe ikota yekomityi ndihlambe ubuso ekuseni naleyithi, ndihlambe ubuso ekuseni nasebusuku ekuseni nasebusuku ndihlambe ubuso. Yeyona ndlela endandiyalelwe ngayo, kwatshiwo futhi okokuba uba kudlulise iintsuku ezisixhenxe ndingabi sawasebenzisa loo mayeza.

Kufanele uba kukhe kuthethwe nawo amadoda aboniswe ukubaluleka kwempilo. Aboniswe ukubaluleka kokuhlala behlolwa kuba kaloku ngamanye amaxesha isifo siza kanti sesi sisiza kuzo kulahla phantsi kuba besihleli sizifihlile emzimbeni. Abanye abantu bayakwazi, amanye amadoda ayakwazi ukuhlala kanti isigulo anazo sisigulo esingeke sinyangeke xa ungakhange uthathe ingqalelo okanye uthathe inxaxheba kwasekuqaleni. Uba ngaba nje kungake kufundiswe abantu kukhe kuyiwe nje engingqini kufundiswe abantu abangamadoda kakhulu ukuba kubaluleke kanjani bafundiswe ngazo zonke iintlobo zezifo nokuba zinyangeka kanjani nokuba azinabungozi kangakanani xa uthe wasithathela ingqalelo kwasekuqaleni. And nenye into engaphinde incede kukuba kufundiswe kakhulu kugxilwe kakhulu ukuba bafunde baqonde uba izifo ezi zinjani.

Mna ngolwam uluvo andicingi ukuba iikliniki ezisemaphandleni ziyafikeleleka ikuncedeni abantu abadinga amacebiso ngendlela yokumelana noxinizelelo kuba kaloku abakwazi ukufundisa. Abantu abanintsi basemaphandleni ezilalini abazi kwanto ngoxinizelelo. Umntu kuxolela uba asuke athathe ubomi bakhe kunoba amkele imeko ajongene nayo. Yiloo nto ndisitsho ndisithi hayi iiklinikhi ezisemaphandleni azinayo loo nto, azikwazi ukufundisa ngoxinizelelo azikwazi ukunceda abantu abanoxinzelelo.